Abantwana abasesesikolweni andicebisi ukuba bazisele iipilisi zokucwangcisa ngoba kunamaxesha umntu alibale ukusela iipilisi. Loo nto ke ikhokelela ekubeni kube lula ukukhulelwa xa uthe wadibana neqabane lakho. Ndicinga ukuba abantwana abasesesikolweni basebenzise inaliti le ihlatywa emva kweenyanga ezintathu, yeyona ibalungeleyo abantwana besikolo.

Amaxesha amaninzi andiyikhuthazi loo nto kodwa ke kwiingxaki neengqinamba esiye sidibane nazo njengabantu abamnyama ziye zisikhokhelele ekubeni sifune ukuyotyelela isangoma okanye ixhwele. Ndiyavuma ukuba kubalulekile ngamanye amaxesha ukhe uye uyokuzivela izinto ezenzeka ebomini bakho nanjengoko bona bebona izinto thina esingakwaziyo ukuzibona ngeso lenyama.

Akungebi mnandi ukuva isigulana sithetha kanjalo ngoba xa ungazityi iipilisi zakho zale ntsholongwane kagawulayo kukancinci uphile ixesha elide.

Abazali bangangayithandi into yokuba ootitshala bafundise abantwana indlela yokuzikhusela kwizifo kodwa ke loo nto inceda abantwana xa bekhula bayazi into eyiyo na engeyiyo, bakwazi uzikhusela kwizifo ezilapha phandle apha.

Amayeza esiNtu andingomntu ogxile kakhulu kuwo kodwa ke sendisuka ukuwasebenzisa ukunyanga isigulo endandinaso. Ndingatsho ndithi andisebenzela.

Andinalo ulwazi lwabantu ababe nemiphumela emibi emva kokuba betofiwe ngexesha leCOVID-nineteen kodwa ndiyathemba urhulumente wenza ngako konke okusemandleni wokuba bancedakale kumasebe ezempilo.

Ucwangciso ezikolweni ndicinga ukuba lukhutshwa ngokwaneleyo ngoba inani labantwana abakhulelwa besesikolweni luya lusehla nanjengoko iminyaka ihamba. Ndicinga ukuba ootitshala benza ngako konke okusemandleni.

Ndicinga ukuba ngumbono omhle owokuba abantwana abangamakhwenkwe banikwe ilungelo lokuzikhethela ulwaluko.

Ndicinga ukuba ngamakhulu amabini.

Inyathelo lokuqala endinokulithatha kukuya emapoliseni ndifike ndichaze endikubonileyo, iya kuba ngabo ke abathatha amanyathelo ngalo mba.

Ndicinga ukuba abantwana, abafundi bangatya ngokwamabanga abo ukuqala kwaseMzantsi ukuyatsho ngaphezulu, bangatyiswa ngexesha elinye bonke. Inganceda ukuphungula inani lezixhobo ezonakaliswa ngabafundi.

Ndicinga urhulumente ukuba angandisa iinqwelo zezigulana kwizibhedlele kungalula abantu bafumane uncedo ngokukhawuleza.

Ukuthenga amayeza kwiindawo ezingekho mthethweni akulunganga. Yaye ndicinga ukuba abantu abahlangabezana naloo ngxaki leyo kufuneka baye emapoliseni bachaze ngalo mba wokuthengiswa kweepilisi ezingenamhla wokuphelelwa namayeza angenamhla wokuphelelwa, ukwenzela abantu bengathengi amayeza angayilungelanga imizimba yabo.

Ndingaqinisekisa ukuba ndiyamxelela ndikhona ukumxhasa kwisimo ajongene naso yaye ndingamnika lonke ulwazi aludingayo malunga nesimo ajongene naso, azokwazi ukuthi naxa ethatha isigqibo athathe isigqibo esiphucukileyo.

Ndiyakholelwa ukuba abafundi bavumelekile ukuba babe neemfihlo nangaphakathi kwamasango esikolo, ngoba loo nto yenza ukuba kube lula umfundi xa enengxaki akwazi ukucela uncedo kutishala athe wamthemba nemfihlo yakhe.

Ubundlobongela eMzantsi Afrika buxhaphakiswa yinto yokuba amaxhoba aye athi ahlangane nale ngxaki yokuxhatshazwa awafumani ncedo kumaziko wokhuseleko. Loo nto ke ibanga abaphangi babo baphinde bakwazi ukwenza esi senzo kuba beyazi ukuba abazukuvalelwa eziseleni.